Dumela mme Matshidiso le kae? Re teng motswadi. O bua le abuti Jabu monana ho tswa ho Batho Pele bank, ke ne ke o tsebisa hore account ya hao e salletse morao ka ditefello. Hommeng hee hoo, ho tla ba le tshutshumetso kapa tsona ditlamorao tse sa jeseng di theohelang, haeba o sa lefe account ya hao ka hara kgwedi tse pedi tse tlang. Mona o ne o tsebiswa hore o kopuwa kapa hona ho koptjwa hore o se ke wa lebala kapa wa tshidisa kgwedi ena e tlang o se ka wa lefella account ya hao, hobane hono ho tlabana le ditlamorao tsa hore o ka kenywa maponesa, ke a leboha.

Ke ruile mofuta wa ntja, ntja ka ke e bitsa Danger. Ke na le dilemo tse mashome a mararo. Ke qadile ka selemo sa twenty sixteen ho ya kerekeng.

Maikutlo a ka, ka bo ramatjhonisa kapa bona batho bana ba kadimana ka tjhelete, a hantle haholo hobane ke bona ba kgonang hore ba re thuse ha re se na tjhelete mona hara kgwedi, o kgona hore o thole tjhelete ho bona, o kgone hore o e patale ka tsela eo o kgonang ho e patala ka yona.

Abuti ke lebohela thuso ya hao, empa ke tla tlameha hore ke kwale account enana hona kajeko, lebaka e le hore ke hloka tjhelete ya hore ke tsebe ho lo pata mme moo ke leng hore ke hlahetswe ke lefu teng. Ha ke tlo tlameha hore ke emele nako eo e leng mphang yona, ke kopa e le hore le tlo mfa di-penalty kapa tsona ditlamorao tsa ho kwala account pele ho nako, le ka mpa la e etsa la hula tjhelete, empa ke kopa ho tsamaya kajeko le le kwetse account.

Ke ile ka fola mola ona wa ho lata tjhelete ho a mang a mabenkele, a mararo kapa ka ka nako eo e fapaneng. Ke ile ka thuswa ka potlako haholo ene hona ho bolokehile, hobane ha o fihla hona lebenkeleng ba tlo o batla bopaki ba hore o romelletswe ke mang tjhelete, kapa wena o romella mang tjhelete, mme ha o sa tshwara bukana ya boitsebiso o ke ke be wa thusahala, empa ditjeho tsa teng ke tse tlase ka tsela e makatsang.

Sena o ka etsa bonnete ba hore se a etsahala ka hore, o tsamaye o ye ho mohiri kapa ho yena lekgowa la hao o kope hore a o fe sona selipi sa mokgolo, hore o tlo kgone ho bona hore o patala bokae kapa peresente tse kae tsa UIF kgwedi le kgwedi.

Ke ile ka fana ka bukana ya ka, ya boitsebiso ha ke ne ke lo hula tjhelete e fetang tekano bankeng.

Dumelang mme ka ofising ya lona ya HR, taba e ntlisang hona mona ofising ya lona hoseng, ke hobane ke ne ke lakatsa hona ho tseba hore company ena ya rona e sebetsa le di-company tse feng tsona tsa medical aid. Ka ha ke ka lakatsa hore ke bule medical aid bakeng sa moradi wa ka le molekane wa ka, ke a leboha.

Insurance ya koloi e bohlokwa haholo ebile ke a e kgothalletsa hobane, o tla hopola hore insurance kapa khampani ya insurance e patala mane moo e leng hore koloi ya hao e hlahetswe ke mathata kapa ke kotsi, ntle le ditefello tse eketsehileng.

Molekane wa ka, taba ena ha e se e le tjenana her, mo tlamehang hore re kgethe batho ba bahlano fela. Ke ne ke nahana hore re ka kgetha bana ba rona hore e tle e ska tlo tseba ho etsa mathata hobane, ha nka kgetha bomme, le bomoena wa ka kapa boausi wa ka e tlo baka di hulahulano hobane re ke se ba kgethe bona kaofela. Ho ka ba jwang ha re ka kgetha bana ba rona hore e be bona ba tla fumana tjhelete kapa dithuso tsa ditjhelete ha se ke hlokahetse.

Ha maemo a batla a le tjenananang, seo nka se etsang ke hore, ke fumane hore nka ntsha ke kene app-ong ya ka ya banka hona hona mona founung ya ka, mme ke kgethe cardless eo e leng hore yona o kgona hore ba o fe dinomoro, o ntshe tjhelete bankeng ATM-eng o sa sebedise yona card empa o sebedisa dinomoro tseo fela le pin.